Munghana ni lava ku mundzuku leswi ku nga siku ra ndhavuko vanhu va mbala swimbalo swa ndhavuko. Ni lava ku mbala ndhavuko wa Xivhenda ndzi tsakela ku ndzi mbala ndhavuko wa Xivhenda wa ndzi tsakisa swinene.

Munghana Matsonga ya xisati va ta mbala xibelani va mbala ni minceka ni masandhazi na vuhlalu loko va ri na byona, ivi vavanuna va ta mbala hi tinjhovo.

E-e, vantshwa vo tala a va ha mbali hi ndlela leyinene se va mbarisa swo ka swi nga twisiseki ingaku i vana va le xitarateni.

Mina tani hi Mutsonga ni swi vona swi ri kahle ku ni mbala ndhavuko kumbe ndzi mbala mpahla ya ndhavuko wa mina Mutsonga. Ni tinyungubyisa hi ku va Mutsonga.

Vana va rhandza ku mbala swibelani swa vana.

Un'wana na un'wana munhu loko kumbe wa xisati a loveriwe hi wanuna u tshama malembe mo karhi va ndyangu va n'wi byela ku u fanele a tshama malembe mo karhi a zilela nuna wa yena, ivi loko se ku fike nkarhi wo a hluvurisiwa a hlambisiwa swi kahle ku a nga kuma munhu un'wani wo a n'wi hlekisa.

Loko wa ha ri ntsongo swa laveka ku u kuma munhu wa ku u rhandzana na yena loyi u tshamaka na yena ku nga ta va muringani wa wena, hambi wo va u loveriwile hi wanuna loko wu fikile nkarhi wo u nga kuma ku u ya u ya tshama na wun'wana ya na u ya tshama na yena.

A ndzi ta swi endla hi ku ri mutswari wa mina i mutswari wa yena, leswi a ka a nga ri na manana manana wa mina i manana wa yena.

Hi ku pfuka ni tirhisa rito ro fambelana na vutomi bya mina. Sweswi ni ni nga va ni kume xihlangi ni nge xi nyiki vito ro fambisana na ndhavuko wa Mazulu kumbe Mapedi hi ku ndzi Mutsonga ku fane ni n'wi nyika vito ro ri fambisana na na Vutsonga.

Nkoka wa kona hi ku u fanele u tiva ku xivongo xa ka n'wina xi wela kwini.

A ndzi ta ku munhu na munhu ku fane a swi tiva ku u huma kwini ni ndhavuko wa yena, u swi tiva ku xivongo xa wena xi wela kwini u waka Tivani u wa ka Milambo u wela kwini, na loko va xi bumabumela va xi bumabumela njhani.

Ndzi nga n'wi tivisisa ku ndhavuko wa hina wu famba njhani, ende nkoka wa kona hi ku wu fane a swi tiva ku landzelelana hi marito ma kona.

Ndzi nga n'wi byela ku bibele yi ri yini naswona ku fanele loko u khongela u khongelela yini.

Hikokwalaho ka bible na Ma israel.

A ndzi pfumeli a ndzi pfumeli hikuva Xikwembu xi kona Vukreste byi bya hanya.

Mina hi ku ya hi mina Xikwembu xi kona, na ndhavuko na wona wu kona wu fane hi wu tirhisa, hikuva ku fana na loko va ku u u ya u ya phahla u ya u ya phahla kokwana wa wena, kokwana wa wena a ri a hanya kambe a nga ha ri kona emisaveni hi yena loyi a nga ta ku pfulela tindlela.

Hi ku hambi wo rila njhani loko u khizama u vita vito ra Yeso xi ta ku pfuna Xikwembu.

Hi ku a va se tshama va vona masingita lawa Xikwembu xi nga tshama xi va endlela xona.

Hi ku Xikwembu xi kona hambi wo tsutsuma u ya kwini kumbe u endla yini xi kona Xikwembu, u to ka u nga xi voni ku xi vona hi mahlo kambe xikona evuton'wini bya hina hi ku xi hi endlela swilo swo hambanahambana.

Ndzi nga pfuna hi ku vona ku kokwana u swi kotile ku sukela Xikwembu xi n'wi hlayisile ku sukela vutsongwanini bya yena ku ta a ta fika ka nkarhi luwa a ti vona ku u kokwana ku komba ku Xikwembu xi kona.

Ina ndza pfumela hi ku hi vona va hi pfunaka hi vona va swi tivaka va tivaka na ndhavuko wa hina ku hi suka kwihi.

Ina va na matimba yo kucetela hi ku va kota na ku va ta emilorhweni ya hina va va hi byela ku endla swo karhi loko u nga swi endli ku ta humelela leswi swi va swi ya swi.

Vana ku vana ku fanerile va tiva ririmi ra vona na ndhavuko wa vona ku na loko va kula va kota ku dyondzisa vana va vona kumbe van'wani vanhu hi ndhavuko.

Vuhlalu lebyi byi mbariwaka hi Matsonga loko va mbala xindhavuko a byi fani na vuhlalu lebyi mbariwaka hi tin'anga ta ndhavuko.

Ni byi rhinge hi nayiti na ulu yo basa ivi ni chela na byona vuhlalu.

Ndzi rhandza Doctor Thomas Chauke hikuva tinsimu ta yena leti a ti yimbelelaka byi bya aka naswona byi na vusiwana byi vulavula hi vutomi bya mina.

Ni rhandza vuyimbeleri bya Xitsonga hikuva byi vulavula hi hi Vutsonga nabyona ni Mutsonga i ndhavuko wa mina.

I ku ri va kota ku hi dyondzisa hi Xitsonga va kota ku va yisa ndhavuko wa Vatsonga kumbe vuyimbeleri bya Xitsonga emahlweni ku fana na vo Doctor Thomas Chauke.

Ni tsakela Doctor Thomas Chauke hi vuyimbeleri bya yena byi ni tsakisa swinene u yimbelela swi swa nkoka naswona swo aka.

Ntirho wa vavasati i ku ya ka mati ku sweka ku sila na ku rima.

Hi ku u tshama u kha u ti yimbelela loko u yimbelela u dzunisa yehovha u titwa u kha u ri kahle emoyeni u ri na kurhula.

Swakudya swa sweswi a swi fani na swakudya swa khale naswona a byi hlayisekangi a byi aki miri byi va byi tele mafurha.

Ni rhandza ni rhandza tshopi tshopi va sweka kwembe na na mugayo ka ndhawu yin'we va hakasela ku va xi hi xin'we.

Nkoka wo dya swakudya swa ndhavuko i ku miri wu tshama wu tiyini naswona a wu karhali u kota ku ndla swo tala a wu hatli u khoma hi mavabyi loko u dya swakudya swa ndhavuko.

Ni ta xava tinjhovo ni xava masandhazi swibelani minceka na vuhlalu.

Loko u cina makoti u hlakahla senge ra wena loko u hlakahla senge ra wena na xibelani xa cina.

Vavanuna va fanele ku mbala tinjhovo.

Va mbala masandhazi vuhlali minceka na swibelani.

Mina ni tiva ncino wa xibelani.

Ku kota ku hlayisa va ndyangu wa mina na ku hlayisa ndhavuko wa hina wa Vatsonga.

I rhandavula rhandavula hi yoho.

Vavanuna va dlaya tihomu va senga masi eka tihomu va ya emintirhweni va aka na tiyindlu.

Na swi kota ku swi hlaya ni dyondzisiwe hi tatana wa mina.

I ku i ku munhu u fane a tiva ndhavuko wa yena a tiva va rixaka ra yena a tiva ku u huma kwini u sukela kwihi.

Kokwana a ni kombela ku hi famba hi ya ekerekeni va ya kota ku va hi khongelela hi ku a ni nge swi koti ku va khongelela swi lava ku mi ya kwale kerekeni va kota ku mi khongelela.

Ni kombela ku hi hi yimbelela tinsimu ta praise and worship hayi leti mi ti yimbelelaka ta ti-chorus.

Va dya vuswa na nyama swi va swi swekiwile hi va mhani kwale ku na vavasati lava va va tholaka ku ta sweka ngomeni.

Va sweka vuswa va sweka na nyama vandla na byala bya xintu.

Byala bya xintu i mporosi va sweka vuswa bya mavele va ta va chela na na na mugayo va sweka va endla mukapu ivi va byi veka byi byi vila.

Ku fana na ku na na mukapu wa wa brown wu dyiwa ngopfungopfu hi Matsonga.

Ni rhandza guxe ni rhandza guxe hikokwalaho ko ni kule karhi ni dya rona.

Vatsonga va va va rhandza miroho yo fana na guxe.

Ku ri va ta kota ku tiva ndhavuko wa vona wa Vatsongo ku va tumbuluka kwini naswona ku dyiwa yini.

Ku fanerile ku lulamisiwa vuswa na nyama na miroho na xigugu.

Va endla hi ku sweka va sweka va sweka mugayo va sweka mugayo va va va mikisile na swin'wana swo hambanahambana leswiya swa ku endla byala bya xintu.